Okokuqala, ziimfanelo zonke ezidingekayo kumcimbi, zezona zinto endinoqinisekisa ubana zikhona. Phambi kokuba kuqhube yonke into funeka kukho iimfanelo zomcimbi. Zezona zinto zibalulekileyo endiqondayo uba funeke zikhona ndandule ukuxoxa neendwendwe okanye nabanye abantu abazawuthi babandakanyeke kulo mcimbi.

Okokuqala, yayikukubulisa, ulutsha lalibulisa rhoqo, ngoku uyakwazi udlula ibe ngathi usisithunzela. Okwesibini, wawuthi xa , xa uhleli phantsi kuze kufike umntu omkhulu umphakamele umnike indawo yakho yohlala. Kwelinye icala, wawusithi xa ubona ubana umntu omkhulu uyasindeka okanye kunzima uba awenze umsebenzi othile uphakame uyoncedisa.

Ewe, siyavuma ulwimi lakho yindlela yokuzibonakalisa wena uba ungubani, kodwa funeke uyazi xa uthatha umntana wakho umsa kwisikolo sesiNgesi umsele ubana ayokufunda ulwimi lesiNgesi. Ngoko ke, eso sikolo sinezigaba ezithi zisibeke sokuba imfundiso lena sizoyifaka emntaneni wakho yenzeka ngokugqibeleleyo and lowo umthetho wokuba abantwana bangalikhulumi okanye bangalithethi ulwimi labo ngomnye wemigaqo othe wabekwa sisikolo ozawudala ubana umntana wakho ayifumane le mfundo ubumsele yona kwesaa sikolo. Ukuba ke wena ufuna umntana wakho aye esikolweni sesiNgesi kodwa usafuna aqhubekeke nothetha ulwimi lakho wena udlalisa ngemali yakho, thatha umntwana wakho umse kwesi sikolo sizawuthetha ulwimi olu wena ufuna umntana wakho alazi okanye aluthethe.

Okokuqala, isiko luncedisana nomntana ukuba azazi uba ukweliphi icala. Xa uthi uthathe umntana okanye umse esuthwini ungakhange umenzele amasiko wakhe wokhula ithi loo nto umntana akazazi okanye akawazi umnombo wakhe, akazazi nezihlwele zakokwabo. Loo nto ithi ukuzazi yena akanako and uyawuthi atsalwe lilizwe nakuyo nayiphi na indlela ilizwe elifuna ukumtsalela kuyo. Indlela yokulungisa oku kukuhamba uyongxengxeza entlantini okanye exhantini, ufundise lo mntana imvelaphi yakhe, umgoduse, umbonise ubana umnombo wakhe uphi ke kuze akwazi ukuzazi.

Eyona nto ibalulekileyo ukuze upheke umngqusho omanzi, omandi, funeke ugalele amanzi abe manintsi kwenzele umngqusho abile ngokwaneleyo abe ntofontofo, ufake ke izinongo zakho. Kulapho uyawuthi ufumane oyena mngqusho waze wanambitheka elizweni.

Ukuthulwa umnqwazi xa ungena endlini okanye uthetha nomntu omdala yindlela yethu yokubonakalisa intlonipho.

Ewe, eli siko liyayifezekisa injongo yalo. Kodwa ke ndiyakubona ubana ngokuphambuka kolutsha siye siphuncukane nendlela yethu yokwenza izinto ngokuba eyona nto iye ifundiseke okanye eyona nto iye ibanjwe ngabantwana xa bephuma esuthwini lelaa candelo lotywala.

Eyona nto ibalulekileyo xa upheka umphokoqo funeke uqinisekise ubana awukho manzi, ngokuba iyawujika ibe sisitifu papa eso iyeke uba ngumphokoqo.

Eyam imbono yeyokuba ubomi bomntwana bam ayibo bomi bam, naye unalo ilungelo lothatha izigqibo ngento abonayo ubana imlungele. Ukuba andimvumeli ubana enze le nto ayifunayo ithi loo nto andifuni aphile ubomi bakhe ngokukhululekileyo kodwa ndifuna aphile ngokwemiqathango yam. Loo nto ke imenza uba angaziphileli, sisicaka ke eso. Ndingamamkela ndithi makahambe ayofunda esikolweni sabantu abanenkcubekho efana nale yakhe kwenzele azophuhla abone ubomi ngale mbono acinga uba ubomi bufanele uba uba ubomi bakhe bufanele uba bube ngayo.

Eyam inkolelo yeyokuba oyena mntu unelungelo okanye ufanele ukuthiya umntana ngumama, ngoba nguye othule inimba yakhe, umntana umkhulisile esibelekweni sakhe. Ngoko ke, nguye onegunya oyawuthi athiye umntana okanye aphalaze imbilini yakhe emntaneni. Amazwi ayadala, ayawubangela uba igama elo athe wathiywa ngalo umntana liphile okanye aphile ngalo kwaye libe nefuthe kubantu abamngqongileyo. Ngoko ke, ndithi ubana ngumntu ongumama oye wathatha isigqibo sokuba uzawuthiya umntana ngomakhulu wakhe makavunyelwe ayenze loo nto ngokuba yimbilini yakhe, loo mbilini iyawuthi iphile.